Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki jaaka eSports. Go ka nna motshameko career o ka tsaya karolo mo ditlhatlhobisong tsa metshameko di-tournaments, gape go thusa go itlosa bodutu. O ka tshameka le ditsala online go oketsa botsalano le boitumelo. Ka kakaretso go tshameka metshameko ya seileketeroniki ke motswedi wa boitlosobodutu o kgonang go fetoga motshameko o lefang. Fa o tsaya ka maitsetseleko le boineelo.

Fa o rata metshameko e e nang le kgaisano tse di tseneletseng. Motshameko o montšhwa o ka kgatlhang ke Apex Legends battle royale e lebelo e tshegetsiwa ke team play le rocket league papadi ya ball le dikoloi, e itumedisa ebile e le tlhotlheletso ya kgaisano sa bofelo ke clutch royale strategy le card game e itumedisa ebile e gaisana le batho ba bangwe ka pela.

Didiriswa tsa se eleketeroniki di dirile metshameko e nne ya boitumelo le kgaisano mme di fetotse tsela e batho ba e tshamekang ka yona. Didiriswa di tshwana le di-consoles di fetotse metshameko gore batho ba kgone go e fitlhelela ka bo nako gape metshameko e na le ditiro tse di gatisitsweng sentle gape go fokotsa ya ka namana gape fokola ditšhono tse dišwa.

Se ke se ratang ka metshameko ya mogala o matlhajana ke kgaisano e e tseneletseng. Boikemisetso le kgatlhego setlhopha le puisano se se dirang gore se nne monate ke bokgoni ba go laola motshameko tebogo ya ka bonako le diphetogo tse di sa feleng.

Go tlhokega inthanete e tseneletseng sediriswa se se maleba. Account-o ya go lock in-a App kgotsa software ya motshameko. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng ke FIFA online papadi ya kgwele ya dinao online.

Ke ka go ama ka ditsela tse di molemo le tse dikotsi jaaka go nna le bokoa mo mmeleng. Go kgaogana le batho ba nnete mme e ka go dira gore o itsalanye le batho ba bangwe mo lefatsheng motshameko wa mmamoratwa ke clutch royale.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data, ka gonne e amana le server ya motshameko. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data le internet-e e tseneletseng gore motshameko o seka wa kgaoga, gape go tlhokega sediriswa se se maleba jaaka mogala o matlhajana ka tablet kgotsa PC.

Mabaka a batho ba le bantsi ba tshamekang metshameko ya mo inthaneteng bosigo, ke gore data e rekega ka theko e e kwa tlase bosigo. Ditlhopha di rekisa night data e e kwa tlase fa mongwe a sa batle go reka data e e turang, a ka reka data ya bosigo ka tlhwatlhwa tlase a ka dirisa bundle e e kgethegileng ya motshameko game bundle.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore fa boitumelo le boithabiso. E thusa boitlosobodutu gape e tokafatsa bokgoni jwa go akanya ka go oketsa tsamaiso ya maikutlo. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka gonne go ne go sena thekenoloji e e tseneletseng. Ditlhwatlhwa di ne di le kwa godimo batho ba ne ba sa tlwaele botshelo jwa digit-ale.